Ndingayijonga ngokuba ndiye kwii-settings zephasiwedi, ndiyojonga kwiphrayivesi apho ndizofumana iphasiwedi yam. Okanye ndiyiqalele ngabutsha ndithi forget password, apho kuzosendwa ikhowudi kwi-imeyili yam ndiqalelele iphasiwedi entsha.

Ndingasebenzisa ingoma kaZahara lena ithi Nkosi Yam Phendula kuba kaloku lonakele eli lizwe.

U-five G kunye iyayiphucula indlela yethelemedisini kuba kaloku unikisa nge-ekspiriyensi le abantu bangakwazi ukunikisa ngayo, kwaye yonke into iba lula ihambe ngokushesha kule theknoloji ikhoyo ngoku.

Xa ingahlawulwayo iWi-Fi iba netyala kakhulu lemali kwaye abantu basekuhlaleni bayayixhaphaza iWi-Fi engabhatelelwayo, benze yonke into le iphandle, basetshe konke konke.

Hayi ayilunganga, iphinde ilunge. Kuba kaloku xa ingalunganga kukuba abafundi baye bayixhaphaze kuYouTube, babukele iifilimu, babukele izinto ezingafundisiyo. Kwaye xa ilungile kukuba uYouTube unazo iindlela zokutitsha abantwana kwaye abanye abantwana bafunda phaa kuYouTube izinto zesikolo ezininzi.

Ningadlala ngomdlalo we-rugby kuba kaloku nguwo odume ilizwe lonke kwaye nguwo abantu abawuthandayo. Xa ndibhale ngawo, wonke umntu uzawuba nomdla azowufunda.

Iyabachaphazela imeko yasezilalini abantwana abafunda ngeWi-Fi kuba kaloku le Wi-Fi bafunda ngayo. Kwaye xa inyukile amaxabiso wayo kuye kube nzima ukuyithenga kwaye kuye kube nzima ukufunda kuba kaloku yonke into efundwayo ngoku ikuintanethi.

Ndiziva ndidane kakhulu kuba kaloku umsebenzi wam ndingazukwazi ukuwugqiba ngexesha.

Alufikeleleki emntwini wonke kuba kaloku abanye abantu abanayo idatha kwaye abanayo iWi-Fi kwiindawo ezikufutshane kubo, kwaye abanye abanazo iifowuni.

Zinganinzi kakhulu iingozi. Eyokuqala, kukuba abantwana baye basetshe izinto ezingalunganga, abanye babukele izinto zabantu abadala. IWi-Fi akufanelekekanga ifike emntwini wonke.

Ndingaya kumphathi welayibrari andincede okanye ndiyibone le nto ndifuna ukuyibukela ayikho semthethweni kuba kusithi access denied. Ndingajonga ezinye izinto apho i-access izovumeleka kuzo.

Inethiwekhi engafikeleleka nguVodacom kuba kaloku uVodacom unexabiso eliphantsi ledatha kwaye wonke umntu angafikeleleka kuyo, kwaye idatha yakhona iyahlala.

Ndingakhetha inqaba enkulu engenayo iWi-Fi kuba kaloku kuloo nqaba inkulu izowube ikho i-intanethi kuba ndindim ndedwa kwaye i-intanethi iyakhawulezisa xa uwedwa.

Kulula kakhulu ukudala iphasiwedi yeWi-Fi. Ifomyula yam endiye ndiyisebenzise yile yokuba ndiye ndibhale unobumba omkhulu ekuqaleni ndilandelanise ngamanani ndifake nee-alphabets. Ndifake iphasiwedi endingazuyilibala.

Ngabantwana besikolo aba banganayo imali yokuthenga idatha. Iyabanceda kakhulu ukuba benze ii-homeworks zabo, basetshe kwintanethi izinto abangazaziyo esikolweni.